O ka nna monate ka gonne o tshameka o le mo ntlong gape fa o sena ditsala kgotsa go sena se o se dirang o ka go thusa gore o go ntshe bodutu.

Ke nagana gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana motshameko ka gonne ga jaanong difounu di tumile thata go na le di-game-e tse dintsi thata mo difounung, go na le di-game-e tse e le gore gape fa go tshameka o a ungwelwa, o a win-a so ga go sa na le di tshameka ka namana.

Motshameko o tumile ga jaana ke motshameko wa bolo, wa kgwele ya dinao, ke yone o e le gore o a tshamekiwa ebile thata le one bolotloa mo ke nnang teng.

Motshameko o seileketeroniki itumele thata mme motshameko wa namana ga o sa newa nako ka pele ka gonne batho ba phela ntse ba le mo difounung ga ba nako go tshameka se namana ka jalo ga o kgone go nna le dikgaisano go se namana ga gona gore batho ba ka bidiwa go tshamekela ditlhopha go go nne monate.

Metshameko ya seileketeroniki ke e ratela gore gantsi e go thusa gore o efoge dilo tse dintsi ka gonne o phela o le mo ntlong ga gona gore ka go na le ditsala di go tsenya di tlhaloganyo ya go dira tse di sa siamang jaanong ga kitla ratela gore o go phutha o go naya maitseo jaaka o le ngwana.

Gore o tshameke motshameko wa mo inthaneteng go tlhokagala gore go nne le data mme motshameko o ke mo itseng o tshamekiwa mo inthaneteng ke motshameko wa Ludo o e le gore o tshamekiwa ke batho ba le four mme ba tobetsa mo founung e le nngwe.

Motshameko wa mo inthaneteng ga o tshameka o sa kgaotse o tsa go dira gore o tlwaele thata ka gonne wa go dira tsa mo ntlong o phela o setse o le mo founong, motshameko o ke o ratang thata ke wa cooking game.

Metshameko ya mo inthaneteng ke gore o tshameka ka maranyane mme gore o kgone go tshameka metshameko mo inthaneteng o tlhoka gore o nne le founu ya matlhajana o nne le yone data.

Ke nagana gore batho ba tshameke metshameko bosigo ke gore ba ba sena sepe se ba se mme ba e dirisa gore ba e bese bodutu gore ba tsamaise nako gore e ne nako ya go robala mme ke nagana gore wa data e ka fokodiwa fa o na le mo inthaneteng o founu o download-a gore ka nako tsotlhe o nne o ntse o tshameka fa ntse o sena data.

Metshameko ya mo internet-eng e tokofatsa matshelo a rona ka gonne fela re ntse re le mo ntlong re efoga dilo tse dintsi o ka se gotlhelele ko di tse di maswe tse di diragetseng mo motseng mme ke gore di ne di sa tuma bogologolo ka gonne go ne go sena diphetogo tse dintsi gore go se na le di-cell founu tsa matlhajana bogologolo.

Dikotsi tse ke di itseng tsa motshameko wa mo inthaneteng ke gore ga di batle o di tshameka ntse o itse gore o ntse o le busy ka sengwe mme e batla gore o itse gore le ka nako e o ga o dire sepe mme fa o apeile ke motshameko o tla fisa le dijo fa e le gore o na le ngwana, ngwana o tla itematsa o shebile metshameko ya mo inthaneteng mme ke nagana gore re dutse re tla dira re bolokegile ka go dira gore fa re tshameka motshameko ga re dire sepe ke nako fela ya rona e free.

Batho ba ko magaeng inthanete ka gonne ga ba na yone neteweke kgotsa ga ba kgone go fitlhelela tsone dilo tse tsa maranyane mme motshameko ya inthanete e fitlhelela fa o na le founu ya matlhajana yone ya touch.

Fa ke tla nna le tšhono ya go bopa motshameko wa mo inthaneteng, ke tla botsolosa mongwe e le gore o ruta bana ba bannye ba dingwaga tse di kwa tlase mo e leng gore re motshameko wa teng ke ya go bopa ditlhaka kgotsa go bopa mafoko, o dirisa ditumalanosi kgotsa ditumammogo mme ke nagana gore seo se se bidiwang ka batho ba rotloetsa e nne motshameko o e le goreng ruta ka dilo tse di diragalang ga jaana.

Batshameki ba feleletsa ba sa kgone go nna kelotlhoko fa ba tshameka, ba feleletsa ba sa kgone go fetola mekgwa ya bone ya tlwaelo yone ga a gobetse tlhaloganye fela e kgona go lematsa o boela mo fatshe, one o siame ka gonne o nna le karolo mo boitekanelong jwa gago.

Batshameki ba motshameko wa gore ba nne ba tsaya break-e mo motshameko wa bone ba nne ba ya ko ntle ba ya go taboga boraro ditlhano ba tle gape ba tle go tshameka mme ba efoge ya go tshameka motshameko wa setso wa nako le nako ka gonne gore o feleletse e le gore o gobatsa yone tlhaloganyo ya bone go sa bone mokgwa o e le gore ba dilo ka yone mme ke nagana gore ka nako le nako e ba o tshameka motshameko wa seileketeroniki.